Loo nto iye incede into yokujonga amaxesha akhula ngawo, iye incede ukuba izityalo zizawukhawuleza na. Imifuno ikhule ngokukhawulezileyo na ngelo xesha okanye umhlaba waloo nyaka okanye imo yemozulu uba imvula ingaba uyavuma na.

Abantu endinoqiniseka ngabo abanokufuna loo mdiliya wam ngaba bantu benza isiselo esinxilisayo. Ngabona bawusebenzisa kakhulu for ukwenza iintlobo ngeentlobo zesiselo ezinxilisayo kunye nabantu abathengisa iifruthi, ngabona bantu abanoze bazifune ezo zinto, bazithenge kuba zizinto abazisebenzisayo ukuze bakwazi ukukhupha iinto abazithengayo, ngokwesilungu umanufektsharisha.

Into endinoyithanda ukuba ngumsebenzi wasefama, ndingathanda into yokuba nathi basebenzi basefama siyazi loo nto uba kuthiwa sibalulekile. Nathi sibe nee-rights zethu, izinto esinokwazi uzenza ezifana nokuba nexesha, ezifana nokuba sibe nayo ne-UIF, ezifana sibe nazo neendawo esinokhe sikhalaze kuzo kubaphathi bethu abangasiphethanga kakuhle emisebenzini.

Into ebangela umfama ayenyuse imveliso yakho kuba inceda kwayena umfama yokuba iba inqongophele iimfuno zabantu. Once umdudo uvelise umntu yehagu kulapho abantu abaninzi bazawufuna uthenga kuwe mfama kuba uzawube uthengisa ngamaxabiso aphantsi wena, ongafani neevenkile ezinkulu ezithengisa ngamaxabiso aphezulu. Kwaye iphinde inceda kwawena mfama, uphinde ude xa ufuna kwalapha endlini uthatha kwalapha kuwe efama.

Unobangela ukuba ezinye iintlanzi sizigcine emkhenkceni kukuba ezinye iintlanzi ziye zimoshakale xa zingaphandle komkhence. Kubaluleke ngokuba intlanzi ukuze uyigcine iseqopheni oluphezulu kwaye kuthiwa ngesilungu ifreshi, funeka uyifake emkhenkceni ingazukube nokukhawuleza ukumoshakala ngokukhawulezileyo.

Iinto ezinokwenza ufaneleke uqeshwe efama kukuba nothando ngomhlaba, ube nothando lwemfuyo, ube lukholo lwakho, ibe yinto oyithandayo ukuyenza kwaye noyinambithayo uyenza.

Inyama yethu kule fama yethu siyixhela qho after kweentsuku ezimbini, siyixhela xa sesibona uba izawunqongophala kuthi ezifrijini lena isiseleyo. So, inyama yethu ayibi neentsuku ezimbini ixheliweyo.

Ngaphambi kokuba ndimqeshe umntu endimqashayo efama yam ndiye ndibuze imibuzo ibe mithathu ndimbone ohlobo aphendula ngayo kwaye nesakhono anaso na ngefama. Ingaba lo mntu uyalithanda na uba ukuphangela efama? Okanye ufuna umsebenzi kuba kule mihla imisebenzi zinqongophele? Ingaba na unaso isakhono okanye akanaso? Abanye bayakwazi uba mabasifundele, bayityekeze imfundo kodwa ke ibe loo nto umenza umntu abangayithandi le nto ayenzayo. So, ndijonga ezo zinto, ndimqesha umntu ngombona uba uyayithanda le nto ayenzayo ngokumbuza imibuzo emithile okanye abanye bayajongeka umbone uhlobo athetha ngalo, ngumntu oyithandayo kwale nto ayenzayo.

Ngaphambi kokuba ufake izityalo zakho funeka uqinisekise na ukuba umhlaba wakho ingaba uwulungele na ukufaka izityalo. Iyanceda ke kakhulu into yokuhoya umhlaba wakho ahlale urayithi kuba ke yenza izityalo zakho zikhule ngokwaneleyo kwaye ngokukhawulezileyo. Kuphinde ke kubakho nezinto that ezikhula phantsi komhlaba zenza ezo zinto the more umhlaba wakho uwukhathalele, the more less izinto eziza kwenzeka kwizityalo zakho. Nangokuwukhathalela naxa sowulimile, umane uwuhlakulela umnanduza wakho.

Njengomfama obhinqileyo ekufumaneni amacebo from urhulumente namacala angaphandle, iba yinto enzima leyo kuba ke kubonwa ingathi ngabantu besilisa abona bantu abanokwenza umsebenzi ongcono kunathi. Sibe nathi sikwazi ukuwenza lo msebenzi, iba luxinzelelo kwaye nobunzima ukufumana inkxaso yangaphandle kodwa ke siphela siyifumana.

Iingenelo zokufuya iigusha, ukufuya iigusha kusinceda ekutheni sikwazi ukuthengisa uboya obu bazo bukhule kwakuzo iigusha, ukuze kukwazi ukwenziwa into ezibizwa ngeekhowuthi, izilamba zasebusika ezishushu. Kwaye ke igusha iphinde ibe yinyama ethandwayo kakhulu elizweni lethu, siphinde sikwazi nokuyithengisa kwayona igusha. So, ke iigusha yona sithi yi-two in one.

Izityalo ke eziye zikhule ebusika iba yilethasi.

Uhlobo lokuwenza umqwayito uthatha inyama yakho ebomvu uyivase, uyigalele ityiwa, uyibeke kwindawo yakho epholileyo uyiyeke izomele apho. Luhlobo lokwenza i-biltong or abanye baye badibanise ezinye izipayisi ukuze ibe mnandi nokuba ufuna uyenza oluphi luhlobo na lomqwayito.

Imicelimngeni enzima kakhulu ngokufuya iihagu kukuba, ihagu funeke uyanakekele ngalo lonke ixesha. Funeke uyiphe amanzi, funeke uyiphile ukutya nokuba kukathathu ngemini kwaye funeke uqoqoshile kangangoko, kucocekile nakwindawo ehlala kuyo ukuze abantu xa bethenga babe nomtsalane kuyo. Kwaye kuyathanda nokubakho izigulo ezikhawulezileyo funeka iigusha, kufuneka iihagu zixhelwe ngokukhawulezileyo.

Indlela yokuvelisa amaqanda siye siyenze ke kum efama kukuba neenkukhu zamaqanda. Kukho iinkukhu ekufuneke zihlale ziselayitini, uhlale uzilayitele oko oko zibe shushu, zizokwazi ukuthi ke zikwazi ukukhupha amaqanda.

Iingenelo zokufuya iinkukhu kukuba iinkukhu yinyama abantu abathanda ukuyitya oko oko, kulapho ke abantu xa benokuba bona iinkukhu zakho zityebile, zinkulu zibe nomtsalane ukuba bakwazi ukuzithenga.

Imifuno eye ke ilungele imifuno yasehlotyeni iba ziitumata kuba ke zona zifuna zihleli kukho ilanga. Iityukhamba nee-beans, ziye ke zona ezo zinto zenze zifune kuhlala kukho ilanga, zezona zinto zikhula ehlotyeni.

Umqwayito weepesika kulapho uthatha iipesika zakho uzisike, uziyeke zome, kulapho kuza kwenzeka umqwayito weepesika

Into ebangela uba isivuno esibolileyo singakwazi uba sihlale kunye nesivuno esirayithi, kukuba isivuno esibolileyo siyawuthi sichaphazele isivuno esi sirayithi naso ukuba sibe nombolo.

Amathuba akhoyo ukuba umntu angakwazi uthengisele amashishini aphezulu kukuba umntu akwazi uhlobo lokuba kuthiwa funeka ube ne-business plan, tell them how are you going to help them. Kuye kufuneke ube nokukwazi ukumothiveyitha, ubhale izinto ezinothi ziwancede loo mashishini uba angabhenefitha ukuba angakwazi ufumana ntoni kuwe ukuze ibhizinisi yakho ikwazi unxulumelana nabo.

Uboya begusha kunceda ekutheni kwenziwe izinxibo zobusika, xa kubanda uboya bazo ebusika bunceda ukwenziwa iidyasi nezinye nezinye.